Yah ngiyavuka ekuseni ngihambe or ngiyavuka ngigeze ekuseni kakhulu. Hhayi kakhulu kodwa nje mhlampe kusasele amahora amabili before inkonzo iqale. Ngiyavuka ngihambe ngihambe ngithatha-ke abantu abadala njengoba behlala ngasengxenyeni ethe ukuqhela nyana. Abasondelene nakho ngibathatha, bese-ke ngibahambisa ey'nkonzweni futhi nayo mayiphela umsebenzi wami ukuthi ngiphinde ngibathathe ngibabuyisele emakhaya. Nje makunohambo lwezenkolo njengoba nje kunokuba khona nakhona futhi lapho sinokuhamba siyohlala namanye amabandla asey'ndaweni ey'qhele kakhulu.

Ngizizwa kahle ngikahle kakhulu, ngiyawujabulela wona lamanani ngoba akahle for ihlobo lwemoto ohamba ngalo. Usuke ukhululekile lu-comfortable, alifani netekisi and ngizizwa ngiphephe kakhulu mangihamba ngawo amabhasi, ngakho amanani awo akahle kakhulu.

Njengoba, yazi indaba yaloluhambo lwami ngoba ngisuke ngingakhululekile, thola ukuthi umile nimpintshene lana ebhasini. Ngakho nje ngisho uhambe uyilungiselile, awuzizwa kahle mase uphakathi kwabantu abaningi isiminyaminya baminyene uze ujuluke. Ngiyaluzwa ukuthi no, ayi, akubi uhambo oluhle impela makuwukuthi ibhasi igcwele.

Bengingaqinisekisa ukuthi impahla iphuma ngesikhathi esifanele la esuke isuka khona ukuze ikhone ukuthi isheshe ifike ebantwini abayidingayo noba sazi isuke iyala efuneka khona. Ngakho akudingeki ukuthi ilokhu kuba nama-delay engabakhona. Ngingaqinisekisa nje ukuthi isikhathi sigciniwe.

Angiboni ukuthi lingakhona ibhizinisi noma ubuchwepheshe obunganciphisa ma-toll. Into nje okufanele iqinisekiswe ukuthi imgwaqo inakekeliwe ngaso sonke isikhathi. Ngakho lemali ngoba isuke iyalapho ngokudingekile uma nje uwumuntu onemoto ehamba ama-long distance lawa kudingeka khona uzokhokha ama-toll kumele ukhokhe ngoba vele izolungisa lomgwaqo ohamba kuwo.

Awu kungaba nomthelela omubi njengoba nje sazi ukuthi amathrukhi noma amaloli yiwona ahamba phambili ekuthutheni izinto iy'mpahla. Ngakho-ke kungayi-affect-a kakhulu yonke nje i-industry yezimpahla kanti okuhle nje okukodwa engikubonayo kungayi migwaqo efile ukuthi kunganciphisa kakhulu njengoba imigwaqo nje ifa njengenxa yawo amaloli kanye nengozi yemoto ezinkulu emigwaqeni idalwa yiwo amaloli njengoba bahlezi behambe ama-distance amade kakhulu ngakho bagcina bekhathele ezindleleni bezama ukuthi bagcini'sikhathi.

Cha, akukho engikubona kudingu'kuthuthukiswa njengoba nje yonke into yenziwe yalula. Kulula nje ukuthola amathikithi mhlampe kungaba online noma uyile ezisitolo kusele khona'bantu abazokusiza nje ukuze wenze yonke into kahle. Ayikho into engadinga ukuthuthukiswa.

Abantu abadala bangitshezwa bodwa ukuze bahambe bonke ngokuphephile bengekho abantu ababampintshile uma kusey'ndaweni ezisemakhaya. Bafakwa nje bodwa ukuze bafike emakhaya bephephile.

Kulula kakhulu ukubona yonke lento njoba nje sengengasho ngaphambilini ukuthi hhayi kahle hle kwezokuthutha zonke bakwenze kwaqondala kakhulu bakwenze kwalula ukuze umuntu engabi nokudideka, mhlawumbe afike ngesikhathi esingafanele noma abe-late noma nje ngakho kulula kakhulu ukuqonda zonke lezi zinto.

Bengibona ukuthi mhlawumpe sesifikile isikhathi la sekufanele amatekisi abe nekhamera le ehlala lapha phambili emontweni, ikhamera ye-dashboard, dashboard camera, ukuze ihlezi irikhoda kubonakale ukuthi ubani ongayithobeli imithetho yomgwaqo. Nje izinto eyikanjalo, i-speed limit ukuth'hambephi yonke leyo nto. Kudingeka manje kufakwe i-dash camera kuwo amatekisi okuthutha.

Ngibuhlungu kakhulu futhi ngicasukile, ngidiniwe njengoba nje ngisaphuthuma ilimele moto ahambe kodwa njengoba manje ngidlala ihleleke lokuhlanganisa. Kufanele ngifike ngapha imoto njengoba ilimele angisazi nje ngifika kanjani. Hhayi, kodwa njengoba ngiwumuntu onayo umshwalense ngiyazi ukuthi ngoba nje ithe mayilimala ngabe sengiyabafonela uzoza uzongilekelela sekuyoba yibona abathathi imoto beyilungise ngithole nanokuthi banginikeze u-lift bengibeke la engijahe khona.